Kukunxiba imibhaco yakwaNtu.

Xa uthetha nomntu omdala ukumbonisa intlonipho uyayothula into oyithweleyo entloko naxa ungena endlini uyothula ukuhlonipha isiko lethu.

isinxibo esikhoyo kule minyaka ayisafani neminyaka yangaphambili apho ootata babanxiba bagaxele babonakale.

Lifuthe libi. ifuthe ilibi, oomama ngoku abasanxibi imizimba bayiveza ngaphandle. Abafani noomama bakudala bakwaXhosa benxiba izinxibo ezithi ngqu phantsi.

Ndingakhetha umcimbi wesiNtu apho ndingavathela khona imibhaco yam neentsimbi ndigaxeleke ndigaxeleke ndibe manzi.

Intombi engekatshati inganxiba into emfutshane kodwa intombi etshatileyo ayinxibi into emfutshane ayinxibi into embambayo inxiba amajerumani.

Hayi, akuyondlela eyiyo ukuveza amabele, amabele awyogqunywa awavezwa ngaphandle nomzimba unxiba into ende ugaxele.

Ayikho enye indlela khona ukuze sigcine amasiko nezithethe zethu kubuyela embo.

Kuzazi uba uzalwa ngubani uphuma phi. So isiduko sibalulekile kakhulu uba mawusazi, uzazi uba ungumni. Uzazi imvelaphi yakho.

Kaloku bantwana bam yena uzawubiza isiduko sikamamakhe ngoba umamakhe notatakhe abatshatanga. Umntu obiza isiduko sikatata wakhe ngumntu otshatileyo bantwana bam. Ngabazali abatshatileyo umama wakhe notata wakhe ngoku yena unelungelo lokuzibiza isiduko sikamamakhe ngoba kaloku umamakhe zange atshate.

Abantwana bangoku abasenayo intlonipho, intlonipho inqongophele abantu abadala abahlonitshwa.

Awuzilandi kakhulu uyazithutha uzithuthe kodwa ukungazithathi kakhulu de ufikelele esiphelweni.

Ulutsha lwakudala lalingamdluli umntu omdala lingambulisanga. Lalinembeko, lalingamdluli umntu omdala esindwa zizinto yimithwalo. Ulutsha lakudala lalimphakamela umntu omdala esitulweni olwangoku alusayenzi loo nto.

Alikho elinye isiko kuye kuxhelwe ibhokhwe kungxengxezwe kubantu abadala bahlanjwe.

Ndingabafundisa indlela yokubulisa nokubuza impilo. Kubalulekile uqala uwazi uthini xa ubulisa umntu omdala uthini xa ubulisa umntana.

Kukusoloko ndithetha ulwimi lwam lwemveli xa ndithetha nabo. Ndingathethi ulwimi lwasemzini yonke into ndisebenzise ulwimi lwam khona ukuze balwazi.

Kukuhlala ndisoloko ndithetha ulwimi lwam ndisenza izinto ngokwelwimi lwam yonke into nje khona ukuze baqiqe baqonde ukubaluleka kwemvelaphinyemveli yakhe.

Imizi ayifani ifana ngeentlanti liyinene elo, amasiko emizi awafani izithethe zemithi azifani kwahlukile nemithetho yemizi ayifani.

Kubalulekile ukuba uzikhathalele zombini izalamane eza kokuwela nezasemzinakho, zonke uziphathe ngokufanayo kulinganwe.

Ininzi into endiyifundileyo kutamkhulu intlonipho ukuziphatha

Hayi akulunganga konke umntana wenkazana ngumntana wenkazana. Akakwazi ukuzigodusa, akakwazi ukwenzelwa amasiko akulotatakhe wenzelwa amasiko wakulonina.

Ukuthobela kulo mzi, lo mntana athobele imithetho yalapha ayikhwenyinto.

Kukufundisa intlonipho. yintlonipho into ebalulekileyo.

Yindlela elungileyo leyo umntana akabi namtana. Umntana akabinaye umntana.

Imvelaphi yakho ibalulekile akukhathali noba ungumKhrestu or uyintoni. Imvelaphi ibaluleke kakhulu kakhulu kakhulu kubalulekile ukuzazi uba usuka phi.